Ngingasho ngithi kulesisikhathi samanje iy'ndima ziyashintsha ngoba sekubukhuni ukuthi uphile endlini la ekusebenza khona umuntu oyedwa. Nomama wekhaya sekubuye kuphoqe ukuthi ehambe eyosebenza ukuze umndeni uzokwazi ukuphila impilo e-comfortable. Kodwa-ke, akusho ukuthi awukwazi ukuthi uqhubeke udlale indima yakho njengomama wasekhaya njengakudala. Kodwa amadoda ayakwazi ukuthi, athi noma usebenza, uzothi uphuma emsebenzini uqala phansi futhi wenza zonke izinto endlini wedwa. Lokho akukho right, ngoba nisuke senisebenza nibabili, kushuthi nama-chores, noma nemisebenzi yasendlini, kumele nisizane ngayo. Ngoba it's not like usuke uhleli usuku lonke, ungenzi lutho.

Yebo, kubalulekile ukuqeqeshwa abadala nabeluleki, ngoba iningi labantu abamazulu abayi-understand-i, noma abazwisisi kahle izinto mey'chazwa ngososayensi noma odokotela nonesi. Iningi labo bayathanda ukuthi vele baye kwabaluleki, noma baye kwabantu abadala, ukuthi bayothola khona usizo. Manje mengase kuthiwa, labobantu abasaqeqeshwa, kuzoba nabantu abangakwazi ukuthi bathole i-information, noma ababengekho comfortable nge-information abazoyithola.

Imvunulo yesiZulu ibalulekile ngoba isuke ichaza ukuthi wena ungubani wakabani. Ngingasho ngithi, imigexo le osuke uyifakile, akusiyona nje ama-design lawa, ama-design asuke asho isitori sakho njengomuntu. Asuke asho ama-clan names akho njengomuntu. Nasuke asho ukuthi ngaleso sikhathi, uwagqokele ukuthi ufuna ukuhambisa i-message ethini. Manje kubalulekile kakhulu ngoba loyo muntu usuke ey'qhenya, futhi usuke ezigqaja ngaleso sikhathi, ngoba usuke azihlobisile, azazi kahle ukuthi muhle, futhi ukhiphe bonke ubukhazikhazi bakhe anabo.

Abakhwenyana, noma obaba, emshadweni yabo, kufuze ngabe badlale indima yokuthi babe ilo, i-pillar, insika. Babe umuntu okwaziyo ukuthi, mekuwukuthi sidinga i-direction njengomndeni, uyakwazi ukuthi uyombuza. Bangabi amabhubesi, abantu abasatshwa ngisho iy'ngane ngoba bahlezi bethetha. Ingane ayikwazi nokuthi iye kuyena lowo muntu, lowo baba wayo, ngoba uhlezi ethetha, uhlezi enesitresi. Mengenaso isitresi ugijimisana namanye amantombazane ngaphansi ngaphandle komshado, noma ngaphandle kwekhaya. Kumele kube abantu abathembekile abahloniphekile nabanesithunzi.

Yebo, ngingasho ukuthi alahlekelwa ubuqiniso bawo, ngenxa yokuthi, impilo esiyiphilayo manje, isisebenzisa, ama-laws asey'nkantolo. Ungasho uthi, ubukhosi abusabonwa njengaleyonto enkulu, ukuthi mhlampe abantu abanenxabano abaye enkosini, ngoba abantu abaningi sebehlala nasemadolophini. Manje ungasho ukuthi-ke, alahlekelwa ubuqiniso kanjalo.